Vaaki va hina va nga vuyeriwa hikuva leswi swi ta endla leswaku va hlayisa mali yo karhi. Loko ndzi ku va hlayisa mali ndzi vula leswi, loko vaaki va fane va famba va ya khandziya swihahampfhuka ko tala va swi khandziya eO R Tambo, leswi swi endla ku ri kusuka endhawini ya hina ku ya fika eO R Tambo vaaki va hina va va hakele kumbe ku humesa mali yo ringana dzanambirhi kumbe ku tlula kambe loko ri ndhawu ya swihahampfhuka kumbe rivala ra swihahampfhuka ri akiwa endhawini ya ka hina leswi ta va endla leswaku mali ya vona yi hlayiseka. Va nge khandziyi tithekisi ku ya eO R Tambo kumbe kwini kambe va to pfuka emakaya ka vona va hlamba kutani va ya khandziya swihahampfhuka kwala kusuhi.

Vadyuhari va langutana ni mintlhontlho yo loko va lava ku khandziya tithekisi kumbe xifambo munhu un'wana na un'wanyana u va a ri karhi a fositela ku khandziya, hikuva vadyuhari vadyuharile munhu lontshwa wa swi kota ku cukumeta mudyuhari kutani yena a nghena a khandziya. Leswi swi endla leswaku vadyuhari va vaviseka eka ndhawu yeleyo hikuva loko va ha ringeta ku khandziya un'wanyana lontshwa loyi a ha ri ki na matimba wa fika a nghena a khandziya leswi endla leswaku vona va hetelela va nga khandziyanga leswi swi nga mintlhontlho leyi yi nga lulamisiwa hikuva ku va na tithekisi kumbe swifambo swa vadyuhari ntsena leswi ku nga ta khandziya vadyuhari ntsena. Hi ku endla leswi, leswi ta endla leswaku vadyuhari va nga hlupheki, va ta tiva leswaku xifambo xa vona hi xihi kutani va fika va ti nghenela eka xifambo xa vona handle ko hlangana ni mintlhontlho.

Ina swi kahle ku va na munhu wo ku komba ndhawu eka ndhawu leyi u nga yi tiviki hikuva leswi ta endla leswaku u hlayiseka swinene. Tindhawu to tala ti tele hi swigevenga naswona loko wo fambafamba endhawini leyi u nga yi tiveki va nga hetelela va ku gevengile kumbe u dlayiwa kumbe u lahleka kutani u nga ha yi tivi ndlela ya wena u vhe u va u lahlekile sweswo. Ku va na munhu wo ku komba ndhawu swikahle swinene hikuva munhu loyi u tokotile naswona wa swi tiva ku eka ndhawu leyiwa patu leri ya kwini leri a ri yi kwini, leswi swi ta endla leswaku na wena u nga lahleki loko a ri karhi a ku komba ndhawu na wena u fane u va u ri karhi u languta mapatu lama a ku tirhisaka no tlhela a ku komba wona leswaku siku rin'wani loko wo va u nga ri na yena u nga lahleki ku va na munhu wo ku komba ndhawu eka ndhawu leyi u nga yi tiviki swi endla leswaku u nga lahleki naswona u nga dlayiwi kumbe ku gevengiwa. Leswi swi endla leswaku munhu a tlhela ekaya ka yena a hlayisekile.

Ku ri ndzi kota ku hlayisa mali loko ndzi ri ku fambafambeni eriendzweni ra mina ndzi fane ndzi swi tekela enhlokweni leswaku a hi nchumu wun'wana ni wun'wana lowu ndzi wu vonaka lowu ndzi faneleke ku wu xava. Loko van'wabindzu va ri karhi va navetisa mabindzu ya vona swi leswi va swi xavisaka hala handle a swi lavi mina, a hi nchumu hinkwawo lo ndzi faneleke ndzi wu xava. Leswi swi ta endla leswaku ndzi kota ku hlayisa mali ya mina, loko ndzo ti xavela ntsena exibodhlelana xa mati ni muhandzu wun'we ndzi famba ndzi ri karhi ndzi ti hungasela hi swona eriendzweni ra mina swi ta endla leswaku ndzi hlayisa mali. A swi bohi leswaku ndzi navela vanhu van'wanyana loko va ri karhi va xavaxava leswiya na leswiyani kutani na mina ndzi teka mali ya mina ya mahetelelo ndzi xava. Kambe hi xibodhlelena xa mati ni muhandzu wun'we ntsena ndzi ta kota ku famba riendzo ra mina ndzi hlayisile mali.

Eka meyara, tolo navusiku loko ndza ha famba ndzi vuye ndzi biwa hi ntlawa wa vavanuna naswona va ndzi vavisekile swinene emugangeni wa ka hina. Leswi swi humelerile hikuva laha a ndzi famba kona a ku ri ni munyama swinene tanihileswi mi swi tivaka leswaku emugangeni wa ka hina ku hava mavoni ya le xitaratini. N'wina meyara a ndzi kombela leswaku ku va na ntlhantlho wa xiphiqo lexi, mina ndzi ehleketa leswaku laha mugangeni ku fane ku vekiwa mavoni ya le xitaratini leswaku vanhu va nga fambi emunyameni hikuva vanhu va nga hetelela va dlayiwile hikokwalaho ko famba emunyameni va nga voni nchumu. Mavoni lama ya nga cheriwa hi ndlela leyi, vaakatiko kumbe muakatiko un'wana na un'wana wa laha ndhawini leyi u fane a humesa nhlayo yo karhi ya mali leswaku mali leyi ta kota ku chela mavoni, loko mavoni ma cheriwile ku ta va ni vuhlayiseki lebyikulu .

Vonelo ra mina eka mhaka leyi hileswaku mhaka leyi hakunene i ntiyiso, vachayeri va mathekisi va nonoha naswona a va na ku xixima, a va na mhaka leswaku i mudyuhari kumbe i munhu lontsongo kumbe njhani. Hambi ku ri n'wana lontsongo hi fane hi swi tiva leswaku munhu un'wana ni un'wanyana u ni mfanelo yo hloniphiwa hakanyingi vinyi va mathekisi va rhandza ku rhuketela e vakhandziyi va vona hambiloko va nga endlanga nchumu, vinyi va mathekisi a va xiximi, va tlanga e radio ya vona va tlanga tinghoma kumbe tinsimu ta vona va pfulela radio yi rasa swinene a va na mhaka na tindleve ta hina. Loko hi xihoxo u pfala rivati ra vona u nga ri pfali kahle kutani u ri pfala hi matimba u dya na xo, va ta ku komba xa ncila wa bulubulu hakunene vinyi va mathekisi a va xiximi.

Mhaka leyi a yi ta ndzi khoma a yi nga ta ndzi khoma kahle emoyeni, a ndzi ta tsana swinene emoyeni hikuva loko mathekisi ya tlakuka hi thirty kumbe hi makumenharhu ya tiphesente swi vula leswaku thekisi kumbe mathekisi ya ta durha swinene naswona ndzi ta va ndzi tolovela leswaku thekisi ri chipile a ri durhi ri hakeriwa hi mali ya le hansi swinene kambe ku tolovela ku cinca loko ndzi fanele ndzi hamba ndzi veka mali ya mina ya ku famba kumbe ya ku khandziya mathekisi etlhelo, leswaku ndzi nga yi tirhisi kumbe ku yi dya hi swilo swo ka swi nga pfuni nchumu. Leswi swi ta endla leswaku ndzi tolovela ku cinca loku ndzi swi tiva leswaku mali yo karhi yi fanele yi ya eka ku hakela emathekisini. Leswi swi ta endla leswaku ndzi nga hlupheki naswona ndzi nga heleriwe hi mali ya ku khandziya thekisi hambileswi yi nga ta va yi tlakuka .

Ina ndzi nga swi tsakela ku ringeta ku nghena exitimeleni. Ndzi twile vanhu vo tala lava tshamaka va nghena exitimeleni va vulavula hi ku nandzika ka ku khandziya xitimela. Leswi swi endla leswaku na mina ndzi va na ku navela lokukulu ka ku tikuma ndzi ri karhi ndzi khandziya xitimele, a ndzi lavi ku fa kumbe ku hundza emisaveni ndzi nga khandziyanga xitimela, kambe ndzi lava ku ti kuma na mina ndzi khandziyile xitimela. Ndzi lava ku twa leswaku munhu u titwa njhani loko a ri endzeni ka xitimela, ndzi lava ku vona ku hambana lo ku nga kona exikarhi ka ku khandziya xitimele ni le xikarhi ka ku khandziya tithekisi, ndzi lava ku vona leswaku loko munhu a famba hi xitimele swi hambane kwihi na loko munhu a famba hi mathekisi.

Khadi ra le mabazini kokwana loko mi khome rona ku ya khandziya bazi hakanyingi mi fanele mi fika mi teka e khadi leriwa mi komba n'wini wa dirayiva kumbe xana hikuva va ri i ti-smart card ndzi ehlekete swo khadi leri loko mi fika ka rona mi fika mi ri humesa kutani mi nghena endzeni ka bazi ra n'wina kumbe xana ku ni ndhawu leyi mi fikaka mi ri hoxa kona leswaku mi ta kota ku kuma mfikelelo wa ku mi nghena endzeni ka bazi. Khadi leri loko mi nga swi twisisi kahle mi nga fika mi nyika muchayeri wa bazi kambe hakanyingi mi fika mi teka khadi ra n'wina kutani mi ri hoxa kwala xibokisanini xa makhadi kutani ri ta huma ri komba leswaku hakunene mi hakerile bazi ra n'wina nghenani mi tshama.

Bolt hi loko munhu a nghena eka selulafoni ya yena kutani a nghena eka inthanete a fika a kombela kumbe a fika a kombela ku yisiwa laha a yaka kona hi timovha leti tirhisiwaka kumbe hi timovha leti nga kona leti nga endleriwa leswaku vanhu va Bolt-a hi tona. Munhu loko a lava ku bolt u fane u ya eka google ya wena u chela mavito ya wena u lavalava bolt kutani va ta ku nyika kumba va ta ku kombisa e munhu loyi a nga ta va a ku fambisa, movha ya yena xikan'we ni number plate ya yena. Leswi yi pfuna swinene hikuva vanhu loko va ri ni minzwaloo kumbe va ya ekule va swi kota ku ri va bolt kutani movha yi ta yi ta va teka leswi swi pfunaa leswaku loko munhu o tshuka a xaxeriwile namadyambu wa swi kota ku lomu a nga kona a bolt kutani movha yi ta yi ta n'wi teka yi n'wi yisa laha a yaka kona handle ko fambafamba navusiku.

Ku xava thikithi hi inthanete swi endla leswaku vafambi va bazi va nga tikumi va tirhisa mali ya vona kumbe va nga tikumi va famba e mpfhuka wo leha ku ya kuma thikithi kambe loko thikithi ra wena u ri xave ka inthanete wa swi kota ku loko u fika endzeni ka bazi u va komba thikithi ra wena laha hi inthanete u va komba ni xilipi lexi u nga xi lexi nga kona for lexi nga kona for thikithi rero kumbe lexi nga kona xa thikithi rero leswi endla leswaku ngopfungopfu vakhegula vadyuhari va nga hlupheki va lavalava mathikithi kambe vatukulu va vona xikan'we na vana va vona va swi kota ku va xavela ma thikithi laha ka inthanete leswi endlaka leswaku loko va lava ku hubuta va ya khandziya bazi va nga ha hlupheki kambe va hubuta va ya khandziya bazi thikithi va ri na rona endzeni ka selulafoni.

Loko ndzi ri endzeni ka bazi eka riendzo ro leha swinene naswona ndhawu eka yona yi le ka ndhawu leyi nga hlayisekangiki mina ndzi nga endla rhengu ra leswaku ndzi suka ekaya laha ndzi humaka kona ndzi endlile swilo hinkwaswo leswi nga ta endla leswaku ndzi nga tikumi ndzi humahuma loko bazi ri yima eka ndhawu yo ka yi nga hlayisekangiki ndzi nga suka ndzi ya exiyindlwanini ndzi be mati no tlhela ndzi endla swin'wana leswaku loko bazi ri fika ri yima mina ndzi nga pfi ndzi humahuma. Loko if loko ku ve ndzi lava ku humahuma naswona ndzi khome nhundzu nhundzu ya mina yi katsa swibyi swo fana na mikwana malepula na tipani ndzi nga endla leswaku loko ndzi huma ndzi huma ndzi khome mukwana leswaku loko vanhu va lava ku ndzi hlasela loko va vona ndzi khome mukwana va ta chava kunene kutani va nga ndzi hlaseli.

Loko munhu a famba riendzo ro leha hi bazi vubihi bya kona hileswaku munhu loyi a nga teka masiku yo tala ngopfu ku ya fika laha a yaka kona hikuva u famba hi bazi naswona bazi ra nkoka swinene laha ndleleni swilo swo tala swi nga humelela ku fana ni tinghozi kumbexana ku va vanhu va khomiwa kumbexana makhamba kumbe swin'wana na swin'wana swa hi ndlela yaleyo. Loko munhu a ri karhi a tirhisa bazi a famba navusiku ku na xivangelo kumbexana ku na swilo leswi nga ta endla leswaku munhu loyi hakanyingi a nga hundzisiwa laha a yaka kona hikuva i va a ri karhi a nga swi voni ku ri na vusiku naswona vanhu vo tala loko va ri karhi va famba maendzo ya vona namadyambu vanhu lava va tala ku khomiwa hi vurhongo munhu loyi a ngo tlela kutani bazi ri hundza laha a yaka kona se a nga ha tivi leswaku u ta chika a ya kwini.

Vachayeri va mabazi va terekisa hikuva hakanyingi mali yo hakela mabazi i yi ntsongo swinene hikuva va n'watithekisi mali ntsengo wa vona leyi ntsengo lowu hakeriwaka thekisi wu le henhla ngopfu loko hi wu ringanisa ni ntsengo wa va mabazi. Hakanyingi va mabazi va n'wamabazi a va tekeriwi enhlokweni ngopfu loko eka timhaka ta gondzo kumbe timhaka ta mabazi ya vona. Hakanyingi vanhu lavawa va tekeriwa ehansi swinene naswona hakanyingi va mathekisi a va pfumeli leswaku mabazi ya famba ko tala va nga pfumela leswaku bazi ri famba kan'we ntsena esikwini hikuva va ri bazi ri khoma vanhu vo tala hi yona mhaka va va va mabazi vachayeri va mabazi va va tereka hikuva mhaka leyi a hi yona hikuva vona va nga ka va nga kumi mali.

E-e vanhu lava a va fanelanga ku pumberiwa ntsengo wo khandziya bazi eka maendzo ya vona yo leha. Mhaka ya leswaku va hola mudende a yi vuli leswaku vanhu lava va na mali, kambe ko va timhaka ta ku mudende i nchumu lowu va wu kumaka leswaku wu va pfuna laha na lahayani hikuva a va tirhi naswona a va na mali yin'wana leyi va yi kumaka. Xikombiso vanhu lava holaka mudende ni vanhu lava nga horiki mudende a va fani, loko vanhu lava holaka mudende va pumberiwa ntsengo wo karhi wo khandziya ebazi ma, maendzo ya vona yo leha. Lava nga holiki mudende vona va ta vekeriwa ntsengo wo karhi ke, leswi swi endla leswaku timhaka leti ti nga vi kahle hikuva swi nge vi swona leswaku van'wana va hakela ntsengo wo karhi hikuva va hola mudende van'wanyana va nga hakeli ntsengo wo karhi hikuva a va holi mudende.

Ku fambisa nsuku hi xitimela a swi hlayisekanga swi na vunghozi swinene masiku lamawa, hikuva loko vanhu va ha fambisa nsuku hi xitimela va nga hlangana na makhamba kutani ya va khoma nkunzi ya va tekela e nsuku va ya va wu tirhisa swa vona leswaku va kota ku vuyeriwa va kuma mali yo tala, kumbe ku xavisela van'wanyana kumbe ku teka va wu yisa ematikweni man'wana ma le handle. Hi yo mhaka vonelo ra mina i ku va leswaku nsuku wu fambisiwa hi xihahampfhuka hikuva emoyeni ku hava khamba leri nga ta ku khoma nkuzi. Nkarhi wun'wanyana un'wanyana wa vachayeri va xitimela a nga ha endla matshalatshala kumbe pulani ya leswaku a byela makhamba kuloni ya vanghana va yena leswaku hi nkarhi wo karhi va ta va ri karhi va xavisa nsuku a va yi va ya yima eka ndhawu yo karhi va endla, va va chavisela leswaku va va nyika nsuku leswaku va kota ku teka va ya wu xavisa.

Loko u famba hi xihahampfhuka u fanele ku khoma mindzwalo yo ringanela, mindzhwalo yo ka yi nga talanga swinene. Leswi hileswaku vanhu vo tala va khandziya xihahampfhuka naswona ndhawu yo vekela mindzwalo u kuma ku nkarhi wun'wanyana a yi talanga. A swi nge koteki leswaku loko vanhu hinkwavo va ri na mindzwalo yo tika va yi chela endzeni ka xihahampfhuka, hi yo mhaka mindzwalo yi pimeriwile leswaku loko munhu a khandziya xihahampfhuka a va a khomi mindzhwalo yo ringanela leyi nga talangiki ngopfu. Leswi endla leswaku munhu un'wana na un'wanyana a kuma nkarhi ni ndhawu ni xiave xo veka mindzwalo ya yena, ni leswaku mindzwalo ya wena yi nga lahleki hikuva hakanyingi mindzwalo exihahampfhukeni ya lahleka naswona leswi endla leswaku loko u fika laha ku khandziyiwaka swihahampfhuka u nga siyi yin'wana ya mindzwalo ya wena hikuva u ta va u khome ku tika.

Laha ku tshamaka kona tibazi, ku tiyisisa leswaku ku hlayiseka ku fanele ku akiwa e nchumu wo karhi lowu nga ta funengeta kumbe ku pfala ndhawu leyi ku tshamaka tibazi. Xikombiso laha mabazi va ma tshamaka kona ku fane ku akiwa darata kumbe khumbi leri nga ta va ni gede yo khiyela hi ganju, leswaku makhamba ya nga tshuki ya nghenile hikuva handle ko endla tano tibazi a ti nge hlayiseki kumbe mabazi a ma nge hlayiseki. Hi yona mhaka ku tiyisa leswaku ku hlayisekile vuhlayiseki byi kona ku fanerile ku akiwa e nchumu wo karhi lowu nga ta tumbeta e mabazi lama hi ku endla tano tibazi tita tshama ti hlayisekile swinene naswona ti nge yiviwa kumbe ku humelela swin'wanyana hi tona kumbe ku humelela nghozi yo karhi hi tibazi.

E-e, leyi a hi ndlela leyinene yo endla swilo loko ku ve nxavo wa mafurha kumbe ntsengo wa mafurha wu ya ehehla swi lulamile leswaku vamathekisi va yisa e khandziyo wa bazi ehenhla kumbe wa mathekisi ehenhla. Kambe loko ku ve nxavo wa mafurha wu ya ehansi vamathekisi na vona va fanele va tlherisela endzhaku emali yo khandziya e mathekisi, hikuva va nge endli leswaku vanhu va hakela ntsengo wo karhi wo leha wo tlakuka swinene ku veni na ku mafurha ya petiroli ya ya chikile ya ya ehansi. Loko mafurha ya ya ehenhla vanhu a va hakeli mali ya le henhla kambe loko mafurha ya ya ehansi a va vuyisi e ntsengo wo karhi lowu tolovelekeke wa ku hakela thekisi. Leswi swi endla leswaku ku va ndlela leyinene yo fambisa swilo, kambe loko va nga yisi entsengo wa vona ehansi ku va ndlela yo biha yo fambisa bindzu kumbe swilo.

Ku kumeka ka mabazi endhawini ya ka hina i nchumu wo tika swinene hikuva bazi ri famba hi nkarhi, naswona bazi ri famba hi thikithi loko u ri hava thikithi a wu nge khandziyi bazi. Hakanyingi mabazi ya kumeka ntsena exitichini xa mabazi u nge ri voni bazi ri karhi ri fambafamba laha malayinini kumbe laha mapatwini ya le kaya. Hi yo mhaka loko u lava ku khandziya bazi u fanele u ya xava thikithi ra wena kutani u yimela enkarhi lowu nga tsariwa ethikithini ra wena leswaku hi nkarhi wo karhi u ta ya u ya khandziya bazi ra wena. Loko u nga endli tano bazi ri ta ku siya naswona u ta boheka ku khandziya thekisi kumbe ku ya yimela bazi ra awara yin'wanyana, hakanyingi mabazi ma famba awara ya ntlhanu, awara ya nkombo, awara ya n'we ni awara ya ntlhanu nimadyambu.